Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketroniki, ga se fela bo tlosa bodutu. Ke sengwe se ka fetolang tiro tse ya botshelo kgotsa le metshameko o amanang le lefatshe lo lotlhe. Re ka seka-seka metshameko e na le boitlosa bodutu ka nako e le nngwe.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

Ke batla motshameko o mošwa o nka o tshamekang, mme o ke o kgatlhisang nka o leka. Ke rata go o tshameka o itsagala ka chess, gape ke motshameko o o nang le dikgaisano tse di tseneletseng.

Ke boammaaruri gore mo nakong ya gompieno batho ba le bantsi ba dirisa didiriswa tsa ileketeroniki. Go tshameka metshameko e e farologaneng, didiriswa tseno tse di akaretsang di-smart phone-u, di-tablet, di-computer le di console jaaka X box le di-playstation. Di fetotse thata tsela e metshameko e tshamekiwang ka yone gompieno, tsela e di amang ka yona e ka tlhalosiwa ka ntlha tse mmalwa tse di latelang. Go tokafatsa phitlhelelo ya metshameko, go fetola mefuta ya metshameko, la bofelo-felo go tokafatsa tirisano ya batho.

Selo se ke se ratang thata ke metshameko ya mogala, ke gore motho o kgona go tshameka gongwe le gongwe ko a leng ko teng. Gape se se dirang gore ke se rate, fa go tliwa mo motshamekong ke gore motho o kgona go lekeletsa gantsi, gore a kgone go fitlhelela di-score tse a di nyakang.

Fa motho a batla go tshameka metshameko mo inthaneteng, go batla gore a nne le data e e lekaneng. Mme tse dingwe, metshameko e mengwe ga e batle data. E batla fela gore motho a nne le internet kgotsa phone ya gage e tlale e seke ya tima ka bonako. Metshameko e ke itseng mo inthaneteng e e tumileng gone yanong ke chess, metshameko ya ball-o ba bangwe ba e bitsa ka FIFA.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka ama motho ka ditsela tse di farologaneng, fa a tshameka a sa kgaotse. A ka feleletsa a sa tlhole a kgona go tshela ntlheng le metshameko eo, metshameko e ke itseng ya mo inthaneteng e leng wa me wa mmamoratwa, ke game ya dikoloi le ya go thuntsa di-bubble tsa mefuta e farologaneng.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e go ka tshedimosetso ya papadi ka nako tsotlhe. Ya bobedi e ikaega ka server ya papadi, gape go tsamaisa dipuisano le ditshwantsho ka tsela e e siameng. Mme fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka inthanete e tswelang, dira note ya papadi, gaming devices, gape o tlhoka software update kgotsa software ya papadi. Akhaonto ya papadi le data plan e e lekaneng.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore, inthanete e nnye kgotsa e sa dirisiwe thata bosigo. Bosigo batho ba le bantsi ba robetse ka jalo network ya inthanete e nnye, seno se dira gore papadi e seke ya latlha kgotsa go seke ga tsaya nako. Sa bobedi bundles tse di sa tureng ke tsa bosigo thata, batsamaisi ba inthanete jaaka Vodacom le Telkom ba tlwaetswe go fa night bundles tse di jang madi a a kwa tlase. Sekao go na le five gig ko Telkom mme madi a teng motho o tshwanetse a go duela fifty ranta fela.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka tsela tse di latelang. Fa motho a na le mathata a mantsi kgotsa kelello ya gage e nagana ka bontsi. Mme ba be ba tshameka metshameko ya inthanete, kellello ya bone le mathata a kgone go fokotsega, ka gonne monagano o kgona go ikhutsa. Gape metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ka gonne megala e tlhalefileng e ne e isi e tle, mo nakong ya bogologolo. Megala e nnile teng mo nakong e le mola batho sa ba kgona go go tla le kakanyo ya thekenoloji.